A na o dula pela hokae? Haufinyana le moo o dulang teng ho na le lenaneo le itseng le teng le ka o thusang. Wena o nhlalosetse na o dula pela kae ke kgone ho bolella le haufinyana le o ka kgonang ho finyella ho lona.

Haeba o le motjha a iphumanang o le maemong a boimana bo sa polenwang. Seke le hanyane wa nka dinomoro tsa dipapatso tseo tla di fumana di beuwe hoba ke tsa matswantle ebile ha di a ha di tsejwe ke mmuso. Jwale wena o tlamehile o ye clinic-ing e haufinyana le wena o lo kopa maele.

Tjhelete ena ha ya lekana ho hang. Ho ba batho bana ba fokolang tlamehile ba fumane dintho tse hlapang tjheleteng eo, ba fumane dijo tse tjheleteng eo. E ne ka ho ba fokola, ha ba kgone ho reka dijo tse matlafatsang mmele. Ba hloka le meriana hape.

Ke mo eletsa ka hore a ye thabeng. Ho ba ha ya thabeng, o tlatla a se a entse le moetlo ebile a se a rutuwe ka tsa bo ntate. Ebile ho sa hlokahale hore a ye mono ha mmamorao ha dilemo ntse di e ya.

Ke ka batla koloi e tla kgona hore ka matsatsi a itseng e ye dipolekeng tsena tse leng hore di hole, e ba isetse meriana letsatsi le letsatsi. Ba seke ba tsamaya tsela tsena tse telele hore ba fumane meriana. Ho ba ba tena ba hloka meriana ke ho ba ba ya kula ha ba kgone ho tsamaya.

Ke utlwa ke utlwile bohloko ho ba ho ja ke kgonne ho thuswa e ka be ntse ke kgona hore ke sebetse. Ka ha dipetlele tsa rona di dula di tletse. Tshebeletso tsa teng ha di tsamaye ka tsela e lokileng. Lento la ka ha le sa leyo nou tjena. Ke a sokola ke tlamehile ke itshetleha ho tjhelete ena ya mmuso ya diqhwala. E leng ntho e ne ke sa tlwaela, ne ke tlwaetse ho itshebeletsa.

Ya pele, ke ho sebedisa dikgohlopo ha e le hore o lo etsa thobalano. Ho na le e nngwe eo ho thweng ke prep, o fumana kwana clinic-ing ba o hlaba ka nalete. E be o tshireletsehe ha o etsa ntho tsa hao.

Ke tlo mo kopa jwalo ka molekane wa ka, ke mo hlalosetse bohlokwa ba nthwena ho nna. Ho re e ka re thusa jwang re dule re bolokehile ha re etsa ntho tsa rona. Re tlamehile re etse rele babedi ho ba ke monna le mosadi. Re hloka thuto eo re le babedi.

O tlameha o botsisise, o botsisise ho batho ba nang le tsebo jwalo ka nna tjena. Ho ba ha ngata sekolo ha ona se bona sena se sena mangolo. E ne o ke se kope lengolo ho basuwe ba sekolo sena. Empa ha o ka kopana le batswadi be eleng horeng hore ba se ba rometse bana ba bona sekolong se se kang se ba ka kgona ho o hlalosetsa hore sekolo se hantle je sefeng le se seng hantle ke sefeng.

O tlamehile o batlisise ho bo ntate ba motse ba haufi le wena. Ba o hlalosetse hore sekolo se tlamehile be se etsa dintho ka tsela e jwang. Ho bontsha hore sekolo sena se molaong. Bana pele ba ya thabeng tlamehile ba be le lengolo la ngaka. Haeba a sa fumane lengolo la ngaka, ho bolela hore sekolo seo se yang ho sona ha se molaong. Ho ba dikolo ka ofela tse molaong di fuwa mangolo di-clinic-ing.

Ha o dula o nwa meriana o sa ja kapa o sa nwe meriana ho hang. O mmele o a fokola ho ba ntho eo tshwereng bolwetse bo tshwereng bo fumana matla ha ele hore o nwa dipidisi o sa ja. Le teng ha o sa nwe dipidisi, o di fa matla ho feta hoba di a bona hore ntho e di thibelang hore di seke tsa e seke ya ata mmeleng ha eyo.

Eya nkile ka ya sepetlele ke ha ho tletse batho, ho tletse setjhaba ka tsela e nngwe e makatsang. Ke ile ka ema dihora tse supileng, ke emetse thuso. Ke emetse thuso ho hlaya ho baoki. Ntho e etsang hore ho qetella ho tletse tjena dipetleleng le di-clinic, ke hore basebetsi ba mmuso ha ba rate mosebetsi wa bona ebile ha ba rate batho. Ke tjenana ba nkang nako hore ba thuse batho le ba kulang haholo le maqheku le diqhwala.

Nthwena ya hore bo ntate ba seke ba bua ha ba na le mathata kapa ba kwallwa dintho ka sefubeng. Ke ntho e hlahang kgale kwana ho thwe monna ke nku ha a lle. Ke tjena o tla fumana batho ba bo ntate ba sa kgetha ho se bue ka mathata a bona, ba ya jwaleng ba lo nwa. Jwale ntho e ka thusang nou tje ke hore ho be le lenaneo le tla thusa batho ba bo ntate le hore batho ba bo ntate ba bolokehile ho lona hore ba ka bua ka mathata a bona.

Ho hang ha di fumanehe ha bonolo ho hang. Ebile ha o di batla baoki ba dipetlele ba di-clinic ba etsa ekare o etsa ntho e mpe ha o lo kopa dithuso tse ka reng tsena. Ke tjena o tla fumana le batho ba nyahama ho ya ho lo di kopa.

Ha ke dumellane le seo hoba ba imana ntse ba sokola ha nako e telele. Ba bang ebile ba hlokahala, kapa ha ho hlokahale masea a bona a matjha dipetleleng. Ho ba o tla fumana ho sena meriana e itseng kapa ho sena metjhini e itseng kapa ngaka kapa ho yena bona baoki.

Motho wa phallo e phahameng ya madi, o lahlehelwa ke mmele ha a kgone ho ja. Ebile le menahano ya hae a se a tsela tse hantle ha batle le ho nwa meriana ya hae.

Motjha o tlo tlameha hore a kgethe. Na o tlohella hore ngwana a hlahe a ho le a mo hodise, o tla kgutlela sekolong. Kapa o ya clinic baoki ba mo thuse a kgone hore ae fitise.

Motswalle, ke kopa o lo bua le dingaka tsa kelello hoba o hloka thuso motswalle wa ka. Ha se o morwallo wa ka, empa ke batla o lo o thabe le wena. Empa nna ha kena dikeletso tsa hao ka ofela, ha kena dikarabo tsa hao ka ofela. Ke kopa ba lo thusa ho kgoba hantle motswalle.

Ha hona motho e ke tla mo dumella hore ya njwetse hore bophelo ba ka ke bophelo jwang. Ke nna ke tsebang maemo eo reng e leng hore ke ho ona. Nke se tlo tlisa bana lefatsheng ke tlo ba bolaisa tlala ba sena diphahlo. Ke tla etsa ntho eno ha se ke sebetsa ke tseba hore ke tla kgona ho hlokomela . Ya nkwatisa hoba ba kgethela batho hore ba phele maphelo a bona ka tsela e jwang.

Ho bohlokwa ho lo dula o fumana hlahlobo ena, o ko kokonyana ena e sele e ipata e kgona ho hlaha ka mora dilemo leo o ntso o sa tsebe hore o phela le yona. Jwale ho bohlokwa ho ba le mmele kapa eng di matshwao a ho bontsha hore e teng, a kgone ho ipata dilemo lemo. Jwale ho betere ho ihlahloba o tsebe hore e teng kapa e be o kgone ho ja meriana.